Mna into ke endithi ndiyenze, ndithatha amalaphu afana namahiya ndiwadibanise neempahla zam ezindala esezikrazukile. Kuye kuphume into entle ke efanele eli xesha sikulo. Luhlobo endithi ndidibanise ngalo iimpahla zesiNtu ne-fashion yale mihla mna ke, uhlobo endithi ndenze ngalo.

Kuba kaloku ndicinga banintsi abantu abantsundu kweli phondo leMpuma Koloni, abadala nabancinci. Ndicinga ke ibalulekile loo nto uba ukwazi, akwazi ugqirha uncokola ngolwimi lweenkobe kuba luhlobo endiqonda uba lungenza isigulane eso sizive sinethemba salo mntu sidibana naye. Kuba unintsi lwabantu abadinga olu nyango ngabantu abantsundu abaphuma kweli phondo leMpuma Koloni. Kulungile ke noba balufunde ulwimi lweenkobe lwesiXhosa.

Into endingasobe ndiyilibale ngomtshato endakhe ndaya kuyo kulapho kwakuthiwa khona umntu unxiba into ayithandayo. Into eyenziwa ngumkhwenyana nomakoti nabo benxibe izinxibo zabo abazithandayo, into eyayintle. Wawubona nje uba akho calucalulo, akho mntu ujonge omnye, nje omnye uncoma omnye. Ifana nokutya ke, abantu bahamba behluthi. Neekeyiki zakhona ke, ikeyiki le ityiwa ngumkhwenyana, ngumakoti nabantu bakubo, thina ke kuloo mtshato lowo satya sonke sahlutha ngokulinganayo. Sabulela ke, kwathathwa iifoto kwamnandi ke. And andisobe ndayilibala loo mini, yandothusa.